Kungaba yinkinga yesikhathi. Izitimela azihambi ngesikhathi okufanele zihambe ngaso. Ngesinye isikhathi kuba ukuthi uhlelile ukuthi wena uyohamba ngehora leshumi, koda isitimela sigcine singafikanga ngehora leshumi sesithathe imizuzu engaphezu kwamashumi amathathu ngokuba singafiki ngesikhathi. Ngingathanda ukulungisa isikhathi ukuthi iy'timela zigcine isikhathi, zihambe ngesikhathi okusuke kuthiwe sihamba ngaso.

Cha, angikaze ngehlelwa inkinga yokubanjwa inkunzi ngisebenzisa izinkampani zokuthutha ezifana no-Bolt no-Uber. Kunalokho ngike ngasizwa yiyo lezi zinkampani, ngangilahlekelwe koda ngayithola into yami eyayingilahlekele, futhi ngayithola iphelele. Angikaze ngahlangabezana naleyo nkinga.

Ngesikhathi lapho ngisebenzisa ibhasi ngivakashile, ngangivakashele umngani wami. Okwathi lapho indawo ngangingayazi, uma ngifika ebhasini ngatshela umshayeli webhasi ukuthi ngiya kuphi, umshayeli webhasi wathi uzongibonisa indawo uma sesifikile kuyo. Ngahlala phansi ngalinda umshayeli webhasi ukuthi angibonise ukuthi sesifikile. Okwathi lapho sesifikile esiteshini okwakumele ngehle kuso, umshayeli webhasi wabe esengibiza sekangitshela ukuthi sengingayehla sengifikile la engiyakhona.

Ngingamphendula ngokuthi ngimchazele ukuthi kwesinye isikhathi kuba ukuthi isitimela sibe sengozini yemoto, koda kwesinye isikhathi kuba wukuthi kulungiswa isiporo sesitimela. Yiko okunye okubuye kube imbangela yokuthi isitimela sifike sekwephuzile, noma singafiki nhlobo. Loko kuyodingeka ukuthi uma kukanjalo azame ukuthola enye indlela yokuhamba, asebenzise enye indlela yokuhamba okungenzeka ukuthi yibhasi noma yitekisi.

Umbuzo engingawubuza ukuthi ngingasicela bangichazele ukuthi njengoba uphethiloli ukhuphuka kangaka kulamalanga, okusho ukuthi njalo uma kukhuphuka uphethiloli bayoyikhuphula imali yetekisi. Uma yehla iphethiloli, kuyokwenzeka kanjani? Nalapho kusho ukuthi imali yokugibela bayoyehlisa? Noma imali ikhuphuka kuphela uma kukhuphuka uphethiloli? Kungaba yilowo umbuzo wami engingathanda ukubiza osomatekisi.

Umsebenzi wabashayeli nomsebenzi kahulumeni ukuqinisekisa ukuthi imigwaqo iphephile. Ngithi umsebenzi wabashayeli ngoba abashayeli yibo abasebenzisa umgwaqo kakhulu, koda kubuye kube umsebenzi kahulumeni ngoba uhulumeni wuye okumele alethe izingqalasizinda emphakathini. Okusho ukuthi abashayeli kumele bahambe ngendlela efanele ukuthi bangamoshi umgwaqo. Kodwa lapho umosheka umgwaqo, uhulumeni wuye okumele futhi awulungise ngoba ubathembisile abantu emphakathini ukuthi uyoziletha izinqgalasizinda.

Ngingathanda ukubuza umasipala ukuthi njengoba uzobe ulungisa imigodi, unesiqiniseko esingakanani ukuthi imethiriyali ezobe isetshenziswa lapho iyohlala isikhathi eside, angeke emva kwezinyangana kumele futhi uphinde ulungise imigwaqo? Nanokuthi, ngingathanda futhi ukubabuza ukuthi le mali abayikhiphile banesiqiniseko sokuthi iyolungisa yonke imigodi esinayo endaweni yangakithi.

Cha, asikho isikhathi lapho mina noma umuntu engimaziyo kwadingeka ukuba ayeke ukushayela imoto ngenxa yokwenyuka kwemali kaphethiloli, noma ngenxa yezinye zezizathu, akukho.

Yebo, ngake ngambona usomatekisi axabane nomunye umshayeli emgwaqeni. Babebanga ukuthi kule tekisi esasihamba ngalo omunye wabagibeli walahla ithini lesiphuzo, okwenza ukuthi le moto eyayilandela ngemuva icishe ukushayisa ngenxa yaleli thini elaliza ngesivinini kuyo. Loko kwenza ukuthi abashayeli, umshayeli lo esasihamba ngaye etekisini kanye nalo obekalandela ngemuva babenokuhilizisana ngenxa yaleli thini elalilahlwe yilo mgibeli owayesetekisini.